Leswi hi nga swi endlaka tanihi van'wamapurasi ku endlela leswaku misava ya hina yi tshama yi ri ka xiyimo xa kahle i ku cincacinca swimilana hi byala swimilana swo hambanahambana nkarhi wun'wanyana hi tshika misava yi nga byeriwangi nchumu leswaku misava yi wisa hi tlhela hi xava swilo swo fana na manyoro hi chela emisaveni ya hina leswaku misava ya hina yi ta kota ku nona na loko hi byala swilo swi kula.

Swimilana leswi byariwaka hi nkarhi wa mpfula i swimilana swo fana na mavele timanga tindluwa miroho makhalavatla leswi i swimilana leswi kotaka ku hanya loko ku ri na mpfula hambi mpfula yona hi ndlela ya njhani a swi lovi hi ku olova.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku byala miroho yo fana na ni tanihi miroho ya tin'hwembe hikuva miroho leyi hi kota ku tlhela hi yi khusa hi yi dya hi nkarhi lowu ku nga riki minkarhi ya mpfula tani hi ku miroho leyi i miroho leyi lavaku mati leswaku hi kota ku kula.

Hi nguva ya ximumu ndzi nga byala swo fana na mavele.

Ku nga ha va mavabyi yo fana na mukhuhlwani lama khomaka tihuku ku kula ka tihuku xitirese ku pfumaleka ka malayiti leswi hi swona swi nga va ka na xandla eka ku endla leswaku tihuku ti va na mbuyelo wa le hansi wa matandza.

I muxaka wa tihomu tanihileswi tihomu ti hambanaka ku na muxaka lowu endlaka meleke ku na muxaka wa nyama tanihi tihomu to fana na boromani.

Ku tiyisisa leswaku tihomu ti ni mati yo enela ku ti nyika swakudya leswi swi nga na ti-protein to karhi ku tiyisisa leswaku swakudya leswi nyikiwaka tihomu swi na timinerali na ti-vitamin to karhi ku nyiketa tihomu ti-supplement-e to karhi leti endlaka leswaku ti tshama ti ri na ku navela ka swakudya swakudya swo tanihi byasi leswi nga ni oats.

Van'wamapurasi va fanekele va tiyisisa leswaku tihomu a ti le hansi eka ntshikelelo wo karhi va fanekele va tiyisisa leswaku tihomu ti dya swakudya leswi nga na ti-protein swakudya swo tanihi byasi va faneke va fambisa tihomu ta vona eka vanhu lava nga na ntivo wa swa rihanyo swa tihomu tihomu ti faneke ti tshama endhawini leyi nga basa titlhela ti nwa mati yo basa.

Tanihi ku twisisa leswaku loko ku fanekele ku kumeka nyama eka xiharhi xo karhi xi fanele xi dlayiwa loko n'wamapurasi a ri na tihomu to hambana ta nyama na tin'wani ta masi swi pfuna leswaku loko a dlaya homu yi yisiwa enyameni ku sala ku ri na tihomu tin'wanyana leti endlaku masi.

Thekinoloji yi nga antswisa hi ku pfuneta eka ku basisa laha ku tshamaka tihomu na ku tlhela yi pfuneta ka ku kambisisa leswaku tihomu ti enerile leswaku ti nga sengiwa masi ke na ku tlhela ti pfuneta hi laha ti kambaka rihanyo ra tihomu hi minkarhi hinkwayo ku tlula ku tshama van'wamapurasi va karhi va vitana madokodela lava tivaka swa rihanyo swa tihomu.

Tinyimpfu ta nyama ti lava swakudya leswi nga na matimba yo tala ku va ti kota ku kula hi ku hatlisa leswaku ti ta dlayiwa kambe tinyimpfu ta wulu ti lava swakudya leswi ringanisiweke ku va ti seketela vuhumelerisi bya wulu lebyi nga cincenki xikan'wekan'we na quality leswi hi ntolovelo swi tsemiwaka lembe na lembe vulawuri byi tlhela byi hambana hi ku hlawuriwa ka muxaka tinxaka to karhi ta nyama kumbe tinxaka to karhi i ta wuku swikongomelo swa ku fuwa.

Ku nga ha tirhisiwa tikhemikhali to fana na swipireyi leswi pireyiwaka emirini wa tinyimpfu leswaku switsotswana leswi nga emirini wa swona swi fa nkarhi wun'wana ku nga tirhisiwa dibi laha tinyimpfu ti nghenisiwaku endzeni ka dibi loko ti huma switsotswana swi va swi dlayiwile hi dibi leyi.

Ina hi ku vona ka mina tinguluve i swifuwo swo olova ku swi fuwa tanihileswi ti nga hlweleki ku kula na leswaku ti dya swakudya swo karhi leswi kumekaka hi ku olova.

U nga ha ti swekela matsawu kumbe ku ti swekela nyama nkarhi wun'wana u ti nyiketa swo fana na mihandzu leswaku rihanyo ra tona ri ta tshama ri ri kahle.

Ndzi vona ku nga ri mianakanyo leyinene tanihileswaku swakudya swo fana ni nyama leyi dyaku hi tinguluve ku faneke ku va ku ri nyama leyi nga swekiwa hi ndlela yo karhi kambe loko hi nyiketa tinguluve swakudya leswi salaka ekaya laha hi swekaka hi ndlela leyi hina vanhu hi dyisaka xiswona hi nga va hi veka rihanyo ra tinguluve enghozini.

Swipfuno swa tinguluve hileswaku tinguluve ti nga ha kota ku nonisa misava endhawini yo karhi vubihi bya ku fuwa tinguluve hileswaku tinguluve ti nga ha thyakisa mati lama nwaka hi vanhu na swifuwo hala ti nga ha tlhela ti endla leswaku misava yi nga ha noni ku fikela ka ku byala swimilana.

Timbuti i swifuwo leswi nga laveki ndhawu leyikulu i swifuwo leswi nga laveki leswaku mufuwi wa swona a va a ri na mali yo tala tanihi ku loko u fuwa swifuwo nkarhi wun'wana u nga ya u ya kombela ku pfunetiwa eka van'wanyana hi swa timali kambe loko u fuwile swifuwo swo fana na timbuti a swi bohi leswaku va u ri na mali yo tanihi kwihi.

Timbuti ti andzana hi ku olova a ti lavi ndhawu leyikulu yo tala hala tlhelo a ti lavi leswaku mufuwi wa tona a va a ri na macheleni yo karhi naswona i swifuwo leswi hanyaka swi nga tshami swi karhi swi hluphiwa hi mavabyi.

Ndzi nga ha tsakela ku fuwa tihuku ta nyama hikuva tihuku ta nyama a ti lavi leswaku munhu a ri na mali yo karhi naswona a ti lavi ndhawu leyikulu laha ti nga tshamaka kona.

Ina tihuku ti nga tisa mali yo tala epurasini hi laha ka ku vanhu van'wani va nga ha xava eka wena tihuku laha va nga ti yisaka emakayeni ya vona leswaku va ya fuwa va kota ku xavisela van'wanyani vanhu van'wanyani va nga ha ta va ta xava eka wena matandza.

Tihuku leti vekaka matandza i tihuku leti faneleke ku dyisiwa swakudya leswi nga ni tiphirotheni, calcium na ku tlhela ti dya swakudya leswi nga ni oats u nga ha tlhela u ti nyika swa ku miroho yo fana na hi xipinachi kumbe kale.

Swa tika ku fuwa tihuku tanihileswi ti lavaka munhu loyi a tivaka timhaka ta rihanyo ra tona na ku tlhela leswaku munhu a tiva leswaku ti fanele ti dyisiwa swakudya swa njhani leswaku ti kota ku hanya loko ku ri leto veka matandza u fanele u swi tiva leswaku ti fanele ku dya swakudya swa njhani ku va ti kota ku veka matandza.

Tihuku leti vekaka matandza ti fanele ku dyisiwa swakudya leswi nga ni protein, calcium ti tlhela ti dyisiwa matsawu yo fana na hi xipinachi kale ti fanele ti dyisiwa na oats leswaku mirhi ya tona yi ta tshama yi hlayisekile na ku va miri wa tona wu kota ku endla matandza.

A swi ta ndzi endla leswaku ndzi khunguvanyeka emoyeni tanihileswi muakelani wa mina a nga swi tivi leswaku ndzi nga va ndzi fuwele tihuku leti ku endla mali kumbe ku dya ndzi hlayisa va muti ekaya na.

Ndlela yo sivela mavabyi eka tihomu i ku tiyisisa leswaku laha tihomu ti tshamaka kona ku basile na leswaku ti dya swakudya leswi enelaka na ku tlhela ti nwa mati lamo basa loko wa ha ku xava tihomu letintshwa u fanekele u fika u ti veka endhawini ya tona ti ri ndzexe endzhaku hi kona u nga ta tihlanganisa na le ta khale hikuva loko ku ve letintshwa ti na mavabyi ti nga ha tluleta le ta khale.

Xifuwo xi fanele xi rhanga xi titivatiwa xi nga se dlayiwa leswaku loko xi ya dlayiwa xi va xi nga ri ku swi tweni.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle tanihileswi loko vanhu va dya nyama va kumaka ti-vitamin to karhi leti endlaka leswaku mirhi ya vona yi tshama yi hlayisekile.

Ina hikuva huku leyi a yi ta tirhisiwa tanihi xixevo lexi ndyangu wu nga ta dya xona.

Tanihi ndhavuko wa Vatsonga ku dlayiwa ka xiharhi loko va muti va hlanganile i ku va ku lava ku khensiwa va le hansi ku va va va hlayisekile na ku va va endle leswaku va hlangana tanihi muti.

Xa masungulo u fanele ku tiyisisa leswaku homu yi yime hi ndlela ya ku lulama ni leswaku yi verhamini loko u hetile u fane ku teka mati u hlantswa laha u nga ta senga hi kona loko u hlantswile hi kona u nga ta sungula ku senga homu.

Ku tirhisa muchini wo senga swi nga ha pfuna n'wamapurasi leswaku a senga tihomu to tala hi siku rin'we kambe vubihi bya xona hileswaku ku tirhisa muchini wo senga swi lava munhu lowu a wu tivaka no tlhela a kota ku wu tirhisa ku senga hi mavoko swi foma vuxaka exikarhi ka n'wamapurasi na tihomu ta yena kambe swi teka nkarhi naswona meleke loko ma heta ku sengiwa nkarhi wun'wanyana ma nga ha kumeka ya thyakile.

Ndzi ta emahlweni ka wena tanihi n'wini wa purasi ndzi rhandza ku tisola na ku tlhela ndzi kombela ku khomeriwa eka leswi nga endleka kambe ndzi rhandza ku ku tiyisisa leswaku hi landzelela milawu hinkwayo ya swa rihanyo loko hi karhi hi senga tihomu xihoxo lexi nga endleka ku nga ha vi xihoxo lexi nga ta hi onhela business ra hina ha titsongahata emahlweni ka wena hi nga tlhela hi teka meleke lowuwani hi ya hi ya ku sengela meleke wun'wanyana ku vile xihoxo xihoxo hi xona xi endliwaka hi munhu hi khomele.

Mina ndzi vona masi la ya humaka eka homu hi ku kongoma ya antswa tanihi leswaku ya na nhlayo ya swakudya leswi hi nga swi kumaka endzeni ka wona ni leswaku ti-enzymes na ti bacteria leti kumekaka eka masi lawa ti nga ha yi pfuna leswaku masocha ya miri ya hina ya tshama ya ri kahle.

Van'wamapurasi va fanekele va tiyisisa leswaku loko va lava ku senga homu va fanele va basisa laha va sengelaka kona va basisa swi leswi va sengaka hi swona va hlamba mavoko no tlhela va hlantswa mavele ya homu ku endla tano va sivela leswaku tihomu ti nga khomiwi hi mavabyi hikuva leswi swi nga endla leswaku tihomu ti nga ha humesi masi hi ndlela yo olova kumbe ti nga humesi masi.

Yi vekiweke yo dlaya swifuwo laha eAfrika-Dzonga hileswaku loko u fanekele u dlaya xifuwo u fanele u rhanga u xi titivata leswaku loko u xi dlaya xi nga twi ku vava.

ina ndzi vona swi pfuna ikhonomi ya hina yi kula tanihi leswaku van'wamapurasi va endla leswaku swifuwo swi tswala hi ku olova swi andzana hi xihatla ku tlula loko swi andzana hi ndlela ya ntumbuluko laha va kotaka ku endla swifuwo leswi kotaka ku tiyisela eka maxelo yo hambanahambana leswaku na hi nkarhi wa dyandza loko vanhu va lava swakudya va swi kuma leswi endlaka leswaku ikhonomi yi kula.

Khale masi a ya sengiwa ehon'wini hi ku tirhisa mavoko laha vakokwana a va teka xo karhi lexi masi ya nga ta nghena ka xona va xi veka ehansi ka homu exikarhi ka milenge ya homu va korhama laha va nga ta kota ku nghenisa mavoko va kama masi ku sukela emaveleni ya homu ya karhi ya nghena eka xilo xo karhi.

Loko ku hluviwa huku mi fanekele mi vandzeka mati ma vila mi teka huku mi yi peta laha mi nga ta va mi chele mati ya n'wina yo vila loko mi yi petile mi yi humesa hikuva loko yo tshama nkarhi ematini yo vila swi nga endla leswaku loko mi yi hluva masiva yi suka na nyama mi yi veka eka xilo xo karhi mi sungula ku siva ku hluva masiva loko mi yi pete ematini yo hisa swi endla leswaku tinsiva ti suka hi ku olova.

Masi eka vana kumbe eka vanhu ma pfuneta ku tiyisa matinyo na miri.

Ndza swi tsakela ku hlamula xivutiso lexi kambe loko ndzi karhi ndzi vutisa vakhale lava ndzi tshamaka na vona hinkwavo a va swi tivi leswaku ndzi nga xi hlamula njhani.

I ntirho wa tatana wa muti tanihi ku va vona va ri nhloko ya muti.

Hikuva mavoya ya swiharhi ya va ya thyakile nkarhi wun'wanyana ya va ya ri na swilo leswi nga vangaka switsongwatsongwana swo karhi emirini wa munhu loyi a nga dyaka nyama.

Ya pfuneta hi ku nonisa misava na ku tlhela ya nyiketa swibyariwa swakudya leswi endlaka leswaku swi kula kahle.

Ma endla leswaku misava ya va ni rihanyo ro kahle misava yi nona.

Ndzi nga hlawula manyoro ya tikhemikhali tanihileswi manyoro ya tikhemikhali ya nonisa eka misava ya endla leswaku swimilana swi kula ya tlhela ya tatisa nhlayo ya swimilana.

Va nga ha tirhisa makamba ya matsavu na makamba ya mihandzu na swin'wanyana swo fana na swikambati swa tiya.

Swi nga ndzi endla ndzi khunguvanyeka emoyeni tanihileswi manyoro ya tikhemikhali a ya pfuneta swo tala ku tlula manyoro laya endliwaka ekaya.

Ti pfuna van'wamapurasi hi ku sirheleta swimilana swa vona eka switsotswana hikuva switsotswana swin'wanyana swi nga ha dlaya swimilana kumbe swi endla leswaku swibyariwa loko swi vupfa swi vupfa swi borile.

Swi nga ha thyakisa mati no tlhela swi thyakisa misava.

Ndzi nga ha va tivisa leswaku a swi bohi leswaku va tirhisa tikhemikhali loko va lava ku sirhelela swimilana swa vona kumbe swibyariwa swa vona tanihileswi tikhemikhali ti nga ni switandzhaku swo karhi eka mbangu na leswaku tikhemikhali ti nga ha tlhela ti va onhela swimilana swa vona.

Ku nga hungutana ka nthyakiso wa mbangu.

I ku thyakisiwa ka misava na ku thyakisiwa ka mati mati lama ma tlhelaka ya tirhisiwa hi vanhu ku n'wa leswi swi vangaka mavabyi eka vanhu na swiharhi.

Ndzi nga ha va tirhisela swifaniso swo karhi leswi swi nga ta va swi karhi swi va kombisa leswi ndzi va hlamuselaka hi swona va karhi va swi vona leswaku va ta kota ku twisisa hi ku olova no tlhela va tshemba.

Swi nga ha endla leswaku vuhumelerisi bya swakudya byi ehla ku va na ku tlakuka eka mixavo swin'wana swa swakudya swi durha.

Van'wamapurasi va endlela leswaku va kuma mbuyelo wo tala tanihileswi swilo swi durhaka masiku lama na ku endlela leswaku swibyariwa swa vona swi va swi hlayisekile.

Ina ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi ta kuma mbuyelo wa kahle wa swibyariwa na leswaku swibyariwa swa mina swi sirheleleka hikuva loko swibyariwa swa mina swo hlangana ni switsotswana ku nga ha endleka leswaku vuyelo wa mina wu va wu nga ri kahle.

Van'wamapurasi va nga ha tiyisisa leswaku misava ya vona yi tshama yi nonile hi ku hi nyiketa swakudya swa misava.

Hikuva va lava ku kuma mbuyelo wa le henhla.

Ndzi nga ha va tivisa hi ta nghozi ya ku tirhisa tikhemikhali na leswaku loko tikhemikhali leti karhi ti onha swi nga ha endleka leswaku ti onhela na vona na swimilana swa vona swi nga ha kuli.

Va nga ha yirisa ku tirhisa tikhemikhali.

Ndzi nga ha va tivisa hi ta vubihi bya tikhemikhali na ku va dyondzisa hi swa tinguva leswaku loko ku ri nguva yo karhi munhu u fanele ku byala swakudya leswi a swi tivaka leswaku swi ta hanya hi nguva yeleyo.

Ndzi nga ha va tivisa kumbe ku va dyondzisa hi mavabyi lama ya katsaka chefu leyi va ka kona ematini leyi nga endlaka mavabyi yo tala lama nga ha tekaka vutomi bya vanhu na swiharhi.

Ndzi nga ha vula leswaku a va hlayisekanga.

Swi nga ha endla leswaku van'wamapurasi muholo wa vona wu ya ehansi.

Eka ndhawu leyi ndzi nga ta va ndzi ri na yona ndzi nga ha rima no tlhela ndzi fuwa swifuwo swo karhi leswi ndzi swi tivaka leswaku vanhu va ta xava swi ndzi vuyisela mali.

Va nga ha va pfuneta hi ku va nyiketa tindlela ta ku endla mali hi ku tirhisa vurimi byo byala ku fuwa swiharhi.

Ti va khumba hikuva va karhi va hunguteriwa tindhawu ta vona leti va fanekeleke va rima eka tona laha va salaka va ri na tindhawu letintsongo to rimela.

Ndzi nga ha kombela leswaku madoroba ya ndlandlamuka kambe ya nga ndlandlamukeli laha ku nga misava ya vurimi hikuva leswi swi endla leswaku varimi va sala va ri ni ndhawu yitsongo yo rimela eka yona.

Hikuva emadorobeni mfumo wa vuyeriwa ku tlula eka vupurasi.

Vuyelo ku nga ha va ku ri ku tlakuka eka ikhonomi na ku endlela leswaku tiko kumbe vanhu va laha tikweni va tshama va ri ni swakudya emakete.

Leswi swi nga ha endla leswaku ku sala ku ri ni ndhawu yitsongo yo rimela laha van'wamapurasi va endlaka swakudya kona loko madoroba ya karhi ya ndlandlamuka swi endla leswaku ku va ku ri ni nhlayo yo karhi ya vanhu leyi ngetelelanaka leyi nga ta lava swakudya leswi van'wamapurasi va nga ta tsandzeka ku swi rima tanihi ku tindhawu ta vona ti ta va ti ri tintsongo.

Ndzi nga ha va hlamusela ta nkoka wa vurimi tanihi leswaku van'wamapurasi a vo rimela ku kuma mbuyelo ntsena kambe va tlhela va pfuneta.

I ku va varimi va kuma ndhawu yitsongo ya ku endla vurimi tanihileswi mapurasi ya hungutiwaka leswaku ku ta va na ndhawu laha madoroba ya nga ta akeriwa kona.

Mfumo wu nga ha endla leswaku madoroba ya nga ndlandlamukeli endhawini leyi ku nga na vurimi leswaku vamapurasi va tshama na ndhawu ya vona va nga hunguteriwi tindhawu leti.

Loyi a nga yima emahlweni ka n'wina hi yena n'wini wa purasi. Laha purasini ra hina ri byarile tidiriva. Tidiriva leti hi tona ti endlaka vhinyo leyi xavisiwaka laha purasini. I vhinyo leyi endliweke kwala purasini reri.

Ensin'wini ya mina ndzi nga byala malamula, mababawuzi, timangwa, maswiri na tibanana. Leswi hi swona ndzi swi hlawulaka ka tanihileswi ndzi tivaka leswaku i swimila leswi swi kulaka hambi maxelo ma rima njhani. Naswona vanhu va swi rhandza, leswi vulaka leswaku va nga ha xava.

Ndzi nga ha byala timanga ta . Lexi u faneleke ku xi tekela enhlokweni loko u byala timanga leti hileswaku, u fanekele u lava ndhawu leyi u nga ta kota ku cela ku ringana ntlhanu kumbe khume wa timitara. Laha u nga ta endla makhume kumbe makumembirhi wa ti wa ti row-u hi ku hambanahambana ka tona. Naswona u fanele u tiva leswaku ti byariwa hi mikarhi ya njhani.

Ndzi nga ha borha mati, loko ndzi borhele mati ndzi xava thangi. Thangi leri ri ta ndzi pfuna leswaku ndzi chela mati. Loko ndzi chele mati ethangini, ndzi ta lava ndhawu laha ndzi nga ta chela mati leswaku tihomu ta mina ti kota ku nwa mati kona.

Ku tlhavela swifuwo swi nga ku pfuna leswaku u sivela swifuwo swa wena eka mavabyi mo hambanahambana. Swi tlhela swi endla leswaku swifuwo swa wena swi tshama swi tsakile emirini.

A ndzi ta teka xifuwo lexi vabyaka ndzi xi veka e tlhelo. Loko ndzi xi veke etlhelo, ndzi karhi ndzi tiyisisa leswaku ndzi xi nyiketa mimirhi yo hambanahambana leswaku xi kota ku lwa na vuvabyi lebyi ku kondza xi xi hola. Loko xi horile a ndzi ta xi veka masikunyana, ku tiyisisa leswaku hakunene vuvabyi lebyi byi horile kutani hi kona ndzi nga ta xi vuyisela . Leswi hi swona swi nga ta endla leswaku mavabyi ma nga tluleli swifuwo leswin'wana. A ndzi ta lava murhi lowu a wu ta herisa vuvabyi lebyi makumu.

Xa masungulo vanhu lava va sengaku tihomu va fanele ku tiyisisa leswaku va basile hi mikarhi hinkwayo, va nga se sungula ku senga tihomu. Kutani va fanele va tiyisisa leswaku rihanyo ra tihomu ri kahle. Va fanele va tiyisisa leswaku laha va sengela ka kona tihomu ku basile na swilo leswi va sengela eka swona swi basile. Loko va senga meleka ra masungulo, va fanele va wu veka endhawini yo karhi. Kutani va tlhela va wu susela kun'wanyana kumbe va wu chululela kun'wanyana laha na kona ku nga ta va ku basile. Leswi swi ta tiyisisa leswaku loko ku ve ku nghene swin'wanyana endzeni ka masi swi kota ku ku susiwa hi nkarhi lowu nga ta susiwa eka nchumu wo karhi wu yisiwa eka wun'wanyana. Hi ndlela leyi swi ta endla leswaku masi ya nga ngheniwi hi switsongwatsongwana.

Ina ndzi tshame ndzi va na nkateko wo vona homu loko yi sengiwa. Loko yi sengiwa loyi a yi senga u tluntlamile kutani a tshunela endzhaku ka milenge ya homu, eka milenge ya le makumu kusuhi na mavele. Laha a tirhisa mavoko ku senga mavele ya tihomu, meleke ma karhi ma nghena endzeni ka xibye xo karhi.

Ntsengo wa huku yo hluvuriwa na huku yo ka yi nga hluviwangi a wu fani. Tanihi leswi huku yo hluvuriwa, hi tirhisa mati ma laha epurasini, ya ku hisa nakona, laha vatirhi va faneleke ku hluva tihuku leti. Leswi nga te tani, vatirhi va fanele va hakeriwa ku va va hluvile tihuku. Hi swona swi endlaka leswaku ntsengo lowu wu tlakuka.

Ku kamberiwa ka mbewu swi nga ku pfuna ku tiva leswaku mbewu leyi u lavaka ku yi byala, xana ya swi kota ku hanya loko ku ri na maxelo yo karhi. Loko mbewu yi nga kamberiwangi swi nga ha ku tikisela loko u byala, laha u kumaka leswaku u fanele u tirhisa mbewu yo tala eka swimilana swo ka swi nga talangi.

Leswi swi nyiketa misava nkarhi wo hefemula, swi tlhela swi nonisa misava. Tanihi leswi ku hambana kun'wanyana ka timitsu ku nga na swakudya swo karhi emisaveni.

Xa masungulo epurasini ku ta va ku karhi ku byariwa swimilana swo hambanahambana. Loko swimilana leswi swi endlile mihandzu, ndzi teka mihandzu leyi ndzi yi veka endhawini yo karhi laha ndzi tivaka leswaku yi nge boli. Kutani loko maxelo ma karhi ma cinca, ndzi karhi ndzi xavisa swakudya swo hambanahambana leswi swi fambelaka na nkarhi wolowo. Leswi swi ta endla leswaku vanhu va xava na purasi ri va na mbuyelo wa kahle.

Mina ndzi vona va nga tirhi ehansi ka swipimelo swa kahle. Tanihi leswi vanhu lava tirhaka epurasini mali leyi va nyiketiwaka yona ya muholo yi ri ehansi. Van'wamapurasi va holela vatirhi va vona mali yitsongo ku tlula leyi vona va hi endlaka.

E-e, loko ku nga ri varindzi ndzi vona swi nga lulamanga. Hikuva i ncini lexi va nga xi endlaka epurasini navusiku, lexi va nga ta ka va nga xi endleki na nhlikani.

E-e, a ndzi tshembi leswaku wa fikelela, tanihileswi vatirhi va le mapurasini va holaka mali leyitsongo swinene.

Ndzi tekile xiboho xa leswaku laha purasini hi ta fuwa tihuku. Tanihi leswi swi nga swifuwo leswi swi nga karhateki naswona swi nga endleki leswaku vatirhi va khomiwa hi mavabyi yo tala.

E-e, ntirho wa le mapurasini wu tele ngopfu ku tlula mali leyi va yi holaka, tanihileswi va tirhaka mitirho yo tala.

A ndzi ta kombela switirhisiwa swo swekela eka swona, ndzi kombela leswaku ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona yi va yi hoxiwile gezi ku ta ndzi olovisela swilo. Ndzi tlhela ndzi kombela leswaku va endla ku ri mati ya fikelela laha ndzi nga ta va ndzi tshama kona, ku tlula leswaku ndzi famba mpfhuka wo leha ndzi ya ka mati.

E-e ndzi vona ku nga ri vumunhu ku tirhisa vanhu empfuleni.

E-e ndzi vona swi nga lulamanga. Tanihi leswaku vanhu va laha Afrika-Dzonga na vona mintirho va yi lava. Van'wamapurasi va thola vanhu va le matiko ya le handle, va nga ha tholi vanhu va laha Afrika-Dzonga.

E-e mina ndzi vona ntsengo lowu wu ri ehansi, tanihileswi vatirhi va le mapurasini va tirhaka mintirho yo tala ku tlurisa mali leyi va nyiketiwaka yona.

Ina vatirhi va le mapurasini na vona i vanhu, va fanele ku wisisa miri ya vona.

Laha ndzi tshamaka kona ku na purasi. Vatirhi va purasi leri va ya entirhweni masiku hinkwawo, kusukela hi Sonto ku ya fikela hi Sonto eka vhiki lerin'wani. Mina ndzi vona leswi swi endla leswaku va veka rihanyo ra vona enghozini, tanihileswi va nga ti nyikeki nkarhi wa ku wisisa mimirhi ya vona.

I ku va va nga holeli kahle vatirhi. Loko vatirhi va karhi va tirha, va kumeka va tshika. Leswi swi endla leswaku ku va ku ri na ku xota ka vanhu emapurasini.

Munhu a nga ha khomiwa hi nchuluko kumbe khwiri ra yena ri vava, tanihileswi nkarhi wun'wani na swakudya leswi kumekaka swi borile.